Izinzuzo zokusebenzisa imithi yesintu yomkhuhlane ukutholakala kalula nokungabizi kakhulu, ukuphila komoya nokuzola komnqondo, ukusetshenziswa kwezinto zemvelo, ukugcinwa kwesiko namasiko.

Uma ngichaza bengingathi inyanga nimuntu onolwazi olujulile ngemithi yesintu ikakhulukazi emithini yemvelo njengamakhambi nezitshalo, bese isangoma sona umuntu okukhethekile emiphumeleni yenkolo yesintu futhi unesphiwo sokuxhumana nemimoya yabantu abadlule.

Le simo singakhela usizi kakhulu usizi olukhulu ngoba ukulahlekelwa kwempilo yomntwana kuyinto ebuhlungu kakhulu, ikakhulukazi lapho kwenzeka ngenxa yokunganaki noma ukungahleleki kwesibhedlela.

Ukugcina isiko lokugezwa umuntu oshonelwe kuyindlela ebalulekile yokuhlonipha nokunakekela , ukuqinisiseka ukuthi umoya wabo uhamba kahle, nokugcina ibhalansi nokuzinza komphakathi. Lokhu kusiza ukuvimbela izinkinga zomoya nokugcina amasiko esintu ephila ezimpilweni zethu.

Ukuhamba umshado omkhulu ngesikhathi sokunyuka kwamacala e-COVID-19 kungaba ingozi enkulu empilweni yomphakathi, kuncono ukucabangela izindlela zokwehlukanisa ubungozi njengokunciphisa inani lezivakashi, ukugcina imithetho yokuhlukanisa abantu. Ukugqoka izifihlabuso nokunikezela izindawo zokugeza izandla ukuze kuvikelwe wonke umuntu.

Ngakho-ke izaguga ezihlala emakhaya azitholi usizo lwezempilo olufana nolwezaguga zasedolobheni ngenxa yokungafinyeleki kwezinsiza, ukushoda kwezisebenzi nezinto zokwelapha, nezinkinga zokuthutha nokuxhumana. Kubalulekile ukuthi izinhlelo zikahulumeni nezamaphoyisa ziqinisekise ukuthi lezi zigaba zomphakathi zithola ukunakekelwa okufanele futhi okufinyeleleka kalula.

Ukushayela okuphazamisekile nokukhathala komshayeli kubangela ingozi enkulu ekushayiseni kwezimoto ngoba kunciphisa ikhono lomshayeli lokugxila nokuphendula ngendlela efanele, lokhu kuxutshwe nezici ezifana nokuziphatha okungalungile ukuklanywa komgwaco okufanele, nokungagcinwa kahle kwemoto kwandisa amathuba ezingozi zomgwaco umgwaqo. Ngakho-ke ekugqugquzela ukushayela, ukucophelela nokuphumeleka komshayeli kubalulekile kakhulu ekunciphiseni izingozi.

Ukuthola umuthi ekhemisi noma emtholampilo othembekile kuqinisekisa ukuthi umuthi ophuzwayo uphephile, usebenza kahle futhi usetshenziswa ngendlela efanele.

Funa usizo kumelaphi wendabuko akwanele uma ingane ivame ukugula, kubalulekile ukuyisa emtholampilo ukuze kutholakale ukwelashwa okuvunyelwe besekelwe isayenzi, ukuhlanganiswa kwezindlela kungaba kuhle uma kwenziwa ngendlela efanele nenobhungane.

Uma umtholampilo uphelelwa imithi ukubambisana phakathi komphakathi, uhulumeni kanye nabezempilo kubalulekile, ukuxhumana okuhle, ukubika ngokushesha nokwenza izinhlelo zokuphakelwa okuphuthumayo kungasiza. Kungasiza ukugwema ukuwehloka kokunganakekelwa kwezempilo emphakathini.

Athinte i-ambulensi futhi noma ngithinte umuntu ongasiza khona la phakathi emiphakathini.

Impilo ye-prostate iyinto ebalulekile kumadoda angaphezu kweminyaka angushumi nanhlanu ngoba izinhlungu noma izinguquko ezincane zingaba izimpawu zezifo ezinkulu ezifana no-blood pressure noma umdlavuza.

Imikhankaso enjengo-Movember ibalulekile ekukhuthazeni amadoda ukuthi akhulume ngezinkinga zawo zempilo yenqondo, athole usizo futhi aphule izinkolelo ezindala zokuthi amadoda kufanele abekezele bathule.

Ukuxhumana nabazali ngesikhathi esiphuthumayo kudinga ukuba umuntu oqondayo, ohloniphayo, nowazi ukuthi ulwazi lunikezwa kanjani ngendlela evulekile nenomusa. Injongo yakho enkulu iwukuthi banikezwe ithemba elisekelwe eqinisweni futhi bazizwe bengenazinsolo ngekusasa lengane yabo ngesikhathi sokuhlukumezeka.

Eziyisisekelo esifanele ukufakwa esikhungweni sezincingo eziphuthumayo ngesikhathi sokucima kukagesi zifaka phakathi ama-generator, i-UPS, ukuvikela kwedatha, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, nezindlela zokuxhumana ezihlukahlukene. Ukulungela ngaphambi kwesimo esibi kuyigxathu eliyinhloko lokuqiniseka ukusebenza bokusindisa izimpilo.